Mushumo wa khotsi muṱani ndi u ṱhogomela vhafumakadzi, ndi u ṱhogomela na vhana nahone ndi ralo ngauri munna ndi ṱhoho ya muḓi na kha bivhili, kha bivhili zwo ṅwalisiwa zwezwo uri munna u ḓo shuma a shumela muṱa wawe.

Mushumo wa mme muṱani ndi u hulisa vhana, ndi u ṱhogomela munna khotsi ya vhana, mushumo wa mme muṱani kana hayani ndi u ṱhogomela muḓi.

Ndo hulaho ndi tshi zwitenda ndi zwa uri musadzi ha yi kerekeni nga vhurukhu, musadzi ha yi kerekeni a songo vhofha dugu ṱhohoni hu ne ha vho ri vhaṅwe kha mvelele dzavho a vha zwi tendi.

Hezwi muthu a tshi khou phasa u tea u vha a na tshinefu, muthu u tea u vha a na halwa ha Tshivenḓa a s ina halwa a nga ḓi vha na maḓi, maḓi ane a vha na muḽora nga ngomu, ndi zwone zwithu zwine zwa ita uri hezwi muthu a tshi amba na vhafhasi vha kone u mufha nḓevhe.

Ndi nḓivho ine vhaswa vha i wana u bva kha vhaaluwa nga ha maitele a sialala a u ṱhonifha mivhili yavho, u sa eḓele na vhatukana muthu a saathu maliwa.

Sa lushaka ri tea u ḓivha uri huṅwe na huṅwe hune ra swika ra mave ri vha, ri vhavenḓa, muthu a songo a songo swika hune a swika hune a vha a khou tshentsha lulimi a khou amba a khou vha amba dziṅwe ndimi a sa dzi ḓivhiwiho, muthu kha ime kha ndimi yawe, muṅwe na muṅwe a kone u ḓivha uri hoyu muthu ndi luamba lwawe ndi lufhio.

Ndi zwa ndeme uri muthu a vhulunge luambo lwawe ngauri zwa zwino mirafho ndi minzhi ine ya vha hone, wa ṱuwa wa ya Piṱori wa swika wa amba tshipiṱori, wa ṱuwa wa ya ndevhele wa swika wa amba tshindevhele ndi zwone zwine zwa vha zwi khou vhulaya lulimi lwa Tshivenḓa kana lulimi lwa hashu, muthu u tea uri huṅwe na huṅwe hu na ya hone a vhe a khou ḓiṱongisa nga lulimi lwawe lune ha, nga lulimi lwawe nga luambo nga luambo lwawe lwa ḓamuni.

Hewi ndi tshi bika mafhi, mashonzha ndi thoma nga u tshetshelela nyala hezwi ndo tshetshelela nyala nda shela bodoni, nda tsha nda shela mapfhura nyala ya vhibva, hezwi yo vhibva nda vha ndi tshi khou shela ṱamaṱisi hezwi ṱamaṱisi ḽi vhibva nda vha ndi khou dzhia mashonzha e nda vha ndo a anela nga ngomu ha maḓi o vhilaho, mashonzha haḽa a ḓo vha o no vhibva, nda mbo ḓi a dzhia nda shela nga ngomu hetshiḽa tshitzhiulo tsho vhibvaho, nda shela zwipaisisi zwine nda vha ndi khou shela zwone, nda tiba uri muṋo u kone u dzhenelela na zwipaisisi zwi kone u dzhenelela, twenty minetse nda vha ndi khou ṱhaḓula zwi ḓo vha zwo vhibva.

Zwiḽiwa zwa sialala zwine zwa bikiwa vhuponi ha hashu ndi tshidzimba, ndi mashonzha, ndi magege.

Magulu ndi thoma nga u wa bikela tshitzhulu tsha vhibva nda tshi bvisa nda mbo ḓi vhea magulu anga tshivhasoni. Hezwi ḽa o vhibva nda dzhia tshitzhulu nda tshi shela nga ngomu ha magulu hu si na maḓi nga ngei hangei maguluni, nda shela nga ngomu ha magulu nda dzhia dzisobo dzisobo dzanga, nda dzhia dzi parsley spices, zwipaisisi zwoṱhe zwine nda vha ndi khou zwi funa nda mbo ḓi shela nga ngomu ha magulu nda tiba tshifhinga tshifhinga tshi nga vhaho vho ma twendi minetse zwa vha zwo ṱangana zwo vhibva.

Zwishumiswa zwine zwa sialala zwine vhaswa a vha zwi shumisi maḓuvhano ndi bodo ya tshidudu, a vha shumisi bodo ya tshidudu, a vha shumisi bodo ya milenzhe ngauri vha vha vha khou bika zwiṱofuni.